Xa ufuna inxiwa kwilali ethile uye uthethe nenkosi yaloo ndawo ikhusi kele inxiwa.

Abaculungi magama abanintsi babuya kwimasiko ahlukahlukeneyo nezithethe ngoko ke abakwazi ukuchaza ngokwenene kuba abafundanga izinto ezifanayo.

Kufuneka afake imali inyanga nenyanga yokondla umntana ukuze umama othuleke umthwalo. Abuye athathe umntana elo xesha elo amane eyomvakashisa kwakhe.

Ndingazama umazisa indlela endiyiyo nokuthetha naye ukuze naye ayazi ukuba ndithanda into enjani naye ndimazi ukuba uthanda ukuphathwa ngendlela enjani ukuze mna naye sivane.

Kungalunga silandele indlela yesiNtu, singalandeleli iimpahla ezinxitywayo ezifikayo kwixesha lanamhlanje.

Kukho iintsimbi ezinxitywa ngoomama ezithetha intwaso ubugqirha. Kubekho iintsimbi abazinxibayo ezichaza isiko labo nesithethe.

Bendiyokubacacisela ukuba wonke umntu uyafana noba ingenguye umntu weli lizwe laseAfrika.

KwisiNtu isicelo somtshato uye uye umntu kusapho lwakhe. Awuqali umfake umsesane ungayanga kusapho lwakhe, xa ufika kusapho lwakhe uya uphethe into okanye iinkomo zelobola.

Ndingaqinisekisa ukuba wonke umntu uhleli kakuhle enxiweni lakhe futhi wokhile. Okunye kukuba wonke umntu uyawufumana umsebenzi ukuze bakwazi ukutya baphile.

Indlu ezibonelelwa ngurhulumente uyifumana xa ungasebenzi okanye ungumntu ongathathi ntweni.

Kuba ezilalini yonke into iyafumaneka. Ixesheni, exesheni elinintsi izinto ezinjenge veji azithengwa. Ngoko ke xa uthathe umhlalaphantsi awuzusokola kakhulu xa uthe waya ezilalini. Exesheni elinintsi loo nto yenziwa ngabantu asebebadala kuba besuke bekhumbula ikhaya labo.

Kuba eMpumakoloni kugcwele amaXhosa.

IsiXhosa sisiNtu. IsiXhosa lulwimi umntana athe azalwa nayo, nalo ngoko ke kubalulekile ukuba alazi ukuze xa efika eMpuma Koloni akwazi ukuthetha nosapho lwakhe.

Xa ndinokutshatiswa nomntu endingamaziyo andinoziva kakuhle. Ndingabaleka kuba kaloku andimazi lo mntu ukuba uyindlobongela kangakanani. kKaye nexesheni langoku kufuneka utshate nomntu osewumazi ukuze uzazi ukuba uzifaka entwenini

Umntwana angathi xa efika endlini athethe ulwimi lwakokwabo azothi ke xa efika esikolweni athethe isiNgesi.

Ukulobola kubalulekile kakhulu kuba kufuneka ulazi usapho lwentombi oyithathayo. Uze ukwazi uba nantoni na eyehlela lo mfazi wakho uye kusapho lwayo. Futhi ke kulisiko ukuthatha umfazi ngemali udibanise amasapho amasapho amabini.

Abantu baselokishini abanabo ubuntu, abafani nabantu basezilalini. Indlela abakhuliswe ngayo azifani, nendlela abaphila ngayo azifani abamazi omnye umntu ixesha elinintsi.

Kwixesha lanamhlanje asisebenzi esi sitsho kuba kaloku abantu bakhetha bafuna ukuzikhulisela iintsana zabo ngenxa yobugqwirha obusuke bube khona phakathi endaweni.